Ukuba ibhasi endiyikhweleyo ayizundifikisa ngexesha kwaye ixesha izondifikisa ngalo izobe umdlalo wombhoxo lowo ndifuna uwubukela uphelile ndiye ndisebenzise ikhasi lokubukela ekuthiwa yi-DStv stream apho ndiye ndikwazi khona ubukela imidlalo kwifowuni yam xa ndisendleleni okanye ndikude nasekhaya.

Ndingakhathazeka kakhulu ukuba into enje ingenzeka, ingakumbi ukuba ingenzeka ndingekayisebenzisi kwaye umhla ekumele uba iphela ngayo ungekafiki. Ndingaye ndizame ngandlela zonke ukunxulumana nabantu baloo service provider ndiyisebenzisayo okanye loo nethiwekhi ndizame ukuqonda ukuba ingaba kwenzeke ntoni ukuze idatha yam iphele ngaphambi kwexesha.

Iphasiwedi yam, ewe, ndiyayikhumbula ngamaxesha onke. Ndaqinisekisa ukuba ndiyayimemorayiza ukuze ndingayilibali kodwa ke kukhona nalapho ndiyibhale phantsi ukwenzela mhla ndaze ndayilibala okanye xa kukho umntu onothi ayidinge endlini ndibe ndingekho.

Xa abantu besebenzisa okanye bechitha ixesha elininzi bekwi-social media uye umsebenzi lo umntu kufuneka ewenzileyo usilele, ungenziwa kwaye ungagqitywa kwangexesha. Loo nto ke ibangela nokuba umdla womntu wokusebenza wehle kuba ingqondo yakhe ithe phithi okanye iphazamisekile ngezinto ezenzeka kwi-social media.

Izinto ezingakhuthaziyo kumajelo okupapasha anjenge-social media zizinto ezingakhuthaziyo, izinto ezihlisa isidima sabantu, izinto ezikhokhelela ukuba abantwana abancinci bainfluwenseke kuzo. Kwaye nokupapashwa kweendaba zobuxoki ezingalunganga, ukusetyenziswa kakubi kweziselo okanye botywala, ukusebenzisa ii-drugs nezinye ke izinto ezithi zibangele abantu ingakumbi ulutsha zilubone ukuba zizinto ezirayithi zibe zingalunganga.

Ukusetyenziswa kobuchwephesha abufana ne-AI kuyiphuhlisa ngendlela enkulu impilo yabantu kuba nge-telemedicine oogqirha bayakwazi ukuphonononga nokuasesa izigulane baye bazidayagnowuze ngezigulo zibe zikude kunoogqirha, indlela yokufumana amachiza wokuba umntu angawasebenzisa xa engaphilanga ukuquka ezinye ke izinto nokufundisa abantu ngezifo ezikhoyo nangeendlela zokuphucula ubomi babo.

Abantu abadumileyo bajongwa okanye babona njengabantu abanomtsalane kakhulu kwaye abantu abadumileyo banayo indlela yoku influwensa indlela abantu abaphila ngayo nabazenza ngayo izinto. Oko ke kwenze ukuba abantu abadumileyo bahlale besemehlweni kwaye abantu behlale bebajongile kuthi ke loo nto yenze ukuba bangabonwa njengabantu abangazenza iimpazamo apha ebomini. Kungoko ke xa kuthe kwakho loo nto okanye eso siganeko sibi okanye sihle esiye senziwe ngumntu odumileyo abantu bafune usilandela kakhulu.